Qala ngokubilisa amanzi, ubilisa kwakho amanzi ugalele umgubo. After ugalele la mgubo ugalele ityuwa. Ecaleni kwakho unezamiso lakho ozawuzamisa ngalo okanye ifolokhwe yakho uzawuzamisa ngayo. Uzamise la mgubo nala tyiwe zide zidibane nala manzi kude kuphume izigaqa. Xa kuphume ezaa zigaqa uza kuqhubekeka umane uzamisa after five minutes ukuze ibe zizigaqa ezincinci.

Ingxaki yokubhubha kwabakhwetha mvanje kukuba abantu abaseluthatheli ntweni isiko lethu lolwaluko and ingulona nalona wenza ngendlela engakhathaliyo ngayo because izinto ngoku ezenzekayo ziyatshintsha. Abantu abaninzi bathatha abantwana babasike ngokwendlela engekho semthethweni, and basikwa ngabantu abangafanelekanga ukuba basikwa ngabo abangekho semthethweni ngezixhobo ezingekho semthethweni. Kulapho ke izinto ziye zonzakale khona okanye ziye zonakale khona uphethe abantwana bebalekela ezibhedlele okanye abanye beswelekela emabhomeni ngenxa yokungabi nankathalo kwabantu.

Ngokwesithethe sesiko lam nhe, kwindawo endihlala kuyo abantwana bathiywa ngokwamagama anezizathu okanye anentsingiselo kwenzele umntana nasendleleni yakhe uzawulandela ela gama alithiywe kokwabo. Lo onto imkhulisela ukuba umntana akwazi ukuhamba ngendlela eyiyo ezawukwazi ukhuthaza umntana. Awukwazi uvese uthiye umntana ngegama elingenantsingiselo ezamkhomba indlela elungileyo.

Eli siko mvanje abantu sebelisebenzisa ngokwendlela engeyiyo because alisayifezekisi injongo yalo ukuba abantwana baya esuthwini then baphinde babuye besenjeya. Umntu akabonakali noba yingqondo itshintshile okanye isimo sakhe sitshintshile usaqhubekeka elela hlobo ebelilo kwangoku ebesaya akukho tshintsho lubonakalayo.

Isisu xa sihlawulwe ube utata womntana esihlawule kunyanzelekile uba abekhona kangangokuba efuna ebomini bomntana. Umama womntana angamvaleli umntana ukuba abone utata wakhe okanye utata abone umntana abe ehlawule.

Xa unguntombi, xa ungumfazi otshatileyo emingcwabeni uyazibonakalisa ukuba mna nditshatile and ndingumfazi wasematileni ndizoriprsenta ematileni apha. Kanti xa uyintombi uhamba nje unxibe nje ngokungena sidima kuba uyintombi uyozimasa kuba ubusazi elo khaya and ufuna uzibonakalisa nasebafaneni.

Ilobola ayikokuthenga umfazi ingathi uthenga inja okanye umntu nje. Ilobola kukwakha ubudlelwane between iifemelizi ezimbini. Loo nto leyo ibonakalisa ukuba la mali ikhutshiweyo pha yilena izawuncedasana nabo ukwakha ikhaya labo okanye ukwakha indlu yabo, and loo nto yilena ibonakalisa ukuba la makhaya mabini ngoku amanyene. Ayiyi kule femeli okanye iya kwaba bantu bobabini, izawuncedisana nabo ukwakha elabo ikhaya.

Amasiko endinowenza nomntana kuyawufuneke ndimxhelele ibhokhwe kuqala ukumazisa kweli khaya litsha nakwizinyanya zakweli khaya litsha likhoyo ukwenzele angakhatyelwa ngaphandle ngamasiko okanye zizinyanya zeli khaya litsha angaziwayo kulo. Yeyona nto enokwenza ukuba umntana azive emkelekile and ndiphinde ndimazise nakule femeli nditshatele kuyo.